Ka e seka-seka kopo ya karata ya sekoloto e leba dilo di le mmalwa tse di botlhokwa. Sa ntlha, e tla leba histori ya gago ya sekoloto, o bona gore o ne o lefa dikoloto tsa gago ka nako, mo nakong e fetileng. Sa bobedi, e tla seka-seka letseno la gago go bona gore o na le bokgoni jwa go busetsa madi a o a kolotang. Sa boraro, e ka leba karolo ya madi a o a kolotang fa e bapisiwa le letseno la gago, e bitsiwa debt to income ratio. Gape banka e tla netefatsa gore tsa gago di feletse, jaaka ID, bopaki jwa letseno le aterese. Fa dilo tseno tsotlhe di bontsha gore o ka tsenya bokgoni jwa go lefa ka nako, kopo ya gago e ka amogelwa.

Fa ke dira tshweetso ya gore ke dirise karata efe ya sekoloto, ke akanyetsa dilo tse di kono-kono jaaka ditlhwatlhwa tsa kgwebo, ditefello tsa ngwaga le mefuta-futa ya dipholo jaaka cash back kgotsa maeto a meputso. Ke tla leba gore karata e na le madi a kwa tlase, a ke ka a duelelang fa ke diega le gore e sireletsegile jang fa e ka utswiwa. Go bapisa mefuta e e farologaneng, ke tla dirisa ditshwantsho tsa dibanka kgotsa di webosaete tse di bapisang dikarata, ke leba melemo, ditlhwatlhwa le melawana ya tsebodiso. Ka tsela eo, ke ka tlhopha karata e e tshwanetseng bokgoni jwa me.

Ke akanya gore sekoloto sa me le hisetori ya me ya go adima madi, di ama thata tsela ke dirang kopo ya karata ya sekoloto ka yone, ka gore fa ke na le rekoto e e siameng ya go lefa dikoloto ka nako, dibanka di tla tshepa go kgonela. Fa hisetori e sa siama, kopo e ka ganwa kgotsa ya newa ka melawana e e thata. Go tokafatsa seno, motho a ka lefa dikoloto ka nako, a seke a dira dikopo tse dintsi ka nako e le nngwe le go boloka sekoloto se le kwa tlase fa se bapisiwa le moedi wa gago. Ka tsela eo, maemo a gagwe a go amogela karata, a ka tokafala.

Phoso tse di tlwaelegileng tse ke tshwanetseng ho di tila fa ke dira kopo ya karata ya sekoloto, di akaretsa o sa tlatsa foromo ka botlalo, go neela tshedimosetso e e sa siamang le go sa tsenya dipampiri tsotlhe tse di tlhokegang. Gape go dira dikopo tse dintsi ka nako e le nngwe go ka ama kotsi ya go amogelwa. Go netefatsa gore kopo e tsamaya sentle, ke tshwanetse go bala ka kelo-tlhoko ditlhoko tsa banka, go baakanya dipampiri tsotlhe pele jaaka ID, bopaki jwa letseno le aterese le go tlhola gore tshedimosetso yotlhe e neetsweng, e ne e boammaaruri. Seno se ka oketsa menyetla ya gore kopo e amogelwe ka bonako.

Sa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumalano ya karata ya s'koloto, go botlhokwa ka gonne go go thusa go itse dikgopolo tsa tefo sekai sa fa ditlhwatlhwa di ka fetoga le ditefello tse di ka nnang teng jaaka tefello ya ngwaga kgotsa ya go feta moeding. Fa o sa tlhaloganye, o ka iphitlhela o le mo maemong a go lefa madi a mantsi go feta se o se akanyang. Ka go buisa sentle, o ka bapisa dikarata ka kelo-tlhoko, wa itse ditlamorago tsa go diega tefo le gore ke eng se o ikarabelang ka sone. Seno se thusa go dira ditshweetso e e maleba le go ba le mathata a madi a a ka tlang morago.

Nna le kitso ka tsa madi go thusa motho go tsaya tshweetso e e siameng fa a batla karata ya sekoloto. Motho o tshwanetse go itse gore go tlhokega go busetsa madi ka nako go tila dikoloto tse di kwa godimo. Go ithuta ka tsa madi go thusa gape go bapisa ditirelo tsa dibanka tse di farologaneng. Fa motho a itse ka ditefello tse di patilweng, o ka tila mathata a madi mo isagong, ka jalo kitso ka tsa madi e sireletsa motho gore a dire ditshweetso tse di molemo ka madi.